Bana ba bapalang dipapadi sekolong, bana le monyetla wa hore boko ba bona bo sebetse hantle hobane mmele wa ikwetlisa, ha mmoho le mesifa ya boko. Hape ba phela hantle, hape ho ikwetlisa dipapading ho thusa kapa ho dumella hore ba be le madi a mangata a potolohang mmeleng wa bona ohle.

Ke tseba rakgadi wa ka, ya nang le tjantjello ya mabenyane. O rata mekotla le difaha le dipalamonwana. Jwale seo o yentseng qeto ya ho se etsa ke ho iketsetsa mekotla a sebedisa diperela le difaha. Hape o etsa lebenyane.

Ke rata ho bapala candy crush-e founung ya ka. Candy Crush ke ha o bapisa dipompong tse tharo kapa ho feta. Tse shebahalang ka mmala o tshwanang kapa o shebahala ka mofuta o tshwanang ho fumana seo ele hore o ka etsa se .

Jwalo ka mokwetlisi ya ratang ho bona katleho ho batjha. Ke rata ho belella batjha ba ka hore ba tlameha ho dumela ho bona ka nako eo ene le mosebetsi o boima haholo. Le ho itlotlisa hore ntho e ngolwe ele nngwe bophelong, o sebetsa ka thata bakeng sa yona. Hore o fumane ntho, ho bohlokwa ho fetisa hore ba ipehele tsa ntho eo ba batlang ho fihlela bophelong. Hape ba utlwisise hore bophelong dintho wa di sebeletsa

Bohlokwa ba dipapadi bo bongata. Bo bong ba bohlokwa ke hore o ba le boroko bo ntlafetseng, pelo ya hao e ba matla, hape-hape dipapadi di haha di hokelo, di boele hape di thuse hore di sebetse ka ntlafalo. Di boele hape di fokotse matshwenyeho, di thuse ka bophelo bo botle ba kelello bo ntlafetseng. Hape di aha botho le boetapele.

Ho etsa bonnete ba hore baithuti ba rona ba ikwetlisa ka mehla, nna jwalo ka mosuwe nka etsa tlhahiso ya hore re kenye thuto eo bana ba rona ba ka ikwetlisang letsatsi le letsatsi hoba thusa ka dimaraka tsa bona. Hape hoba thusa hore ba tsebe ho ikwetlisa letsatsi le letsatsi. Ba tlohele ho kgathala.

Re le naha ha re hapa dikgau tsa lefatshe, moruo wa rona o fumana matla ho tswa ho bahahlaudi, ho amohela dinaha tse ding le diphaphanyetsano ya ka ntle ho naha. Naha a rona e fetoha setsi sa matsete, se thusang naha ya rona ka ditjhelete le moruo.

Hore o be mokganni wa mabelo a dikoloi, ha ho hlokahale hore o be le thepa e turang. O ka fumana lebala la mabelo ha bonolo le ho matha, kapa ho kganna moo letsatsi le leng le le leng ho sebedisa tsebo ya hao ya mabelo. O ka boela wa hira mokwetlisi ya ka kwetlisang bokgoni ba hao le ho o thusa ho ntlafatsa hore o be mokganni wa mabelo ya hlwahlwa.

Ho ya ka nna, lebaka la etsang hore ho seke be wa ba le sehlopha se kenetseng sports world cup ka selemo sa twenty twenty-four. Ke ka hobane dihlopha tsa rona eka ba sehlopha sa bolo, sehlopha sa netball-o, kapa tsa tennis-e, kapa tsa mabelo. Dihlopha tsa rona ha di sana thahasello, hape ha di sana ntho e ba sututsang hore ba bapalle naha ya bona kapa hore ba emele naha ya bona. Ke ka hoo nna hoya ka maikutlo a ka, ke bona ekare ba tlamehile ba sebetse ka thata ho feta ka moo ba sentse ba etsa ka teng ho netefatsa hore ba emela naha ya bona dinaheng tse ding hore Afrika Borwa le yona e tsejwe ele naha e nang le dihlopha tse tsebang ho bapala.

Ho ya ka maikutlo a ka, ke a dumela hore dipapadi di na le bokgoni ba ho etsa maikutlo a motho a be hantle. Hobane dipapadi di thusa motho hore kelello ya hae e phole hape e ntjhafale. Dipapadi di thusa motho hore mmele wa hae o ikwetlise hobane kelello e ya kgathala. Ke ka hoo batho ba bangata ba kulang kapa mesifa ya bona e kula, ke hobane ha ba ikwetlise. Ke ka hoo dipapadi di bapala bohlokwa bo boholo bophelong bo botle hobane di thusa kelello ya hao e ntjhafale, di boele di thuse mesifa ya hao hore e sebetse hantle. Hape-hape di thusa hore madi a tsamaye hantle ho ya pelong le ho tloha pelong ho ya mmeleng.